Uma nginganikwa lelo thuba ngingenza ngingayenza isiqiniseko sokuthi abagibeli abalindi isikhathi size sibe side kakhulu isitimela singangenanga bezokwazi ukusheshe befike la beya khona.

ngebhasi, futhi leyo nto ithatha isikhathi ngoba amabhasi asuke ephethe abantu abaningi abafuna ukuwela umngcele. So, leyo nto ithatha isikhathi ukuze kushekhwe ukuze abantu .

Bengingayixazulula ngokuthi ngikhulumisane naye loyo mgibeli ngimuchazele ukuba umthwalo wakhe kumele awukhokhele njengoba imigomo nemibandela isho.

Izinkinga zemigodi sekuyinto ejwayelekile emigwaqeni yaseNingizimu Afrika futhi okumele ithathelwe izinyathelo kakhulu ngoba iningi labantu liyashona noma liyalimala kulezi kulezi ngozi ezihlangene nemigodi yemigwaqo.

Ukuthi njalo ngihlezi ngizithobile emsebenzini. Nabagibeli, ngibe nendlela yokukhulumisana nabo. Ngibazwise ukuthi kumele balandele imithetho nemigomo yokugibela indiza.

Amasu engingawasebenzisa ukuthi ngithole indlela engingakhulumisana nayo ngayo nabagibeli ukwazisa phela ukuthi kumele bayilandele yonke imigomo nemibandela yokugibela indiza.

Bangawashintsha ngokuthi nabo abantu abakhubazekile babakhele iy'ndlela ezilula ukuthi ukuze bagibele nabantu abasuke bengakhubazekile.

Ukuthi bangabalungisela izitebhisi noma indlela elula yokugibela ama-shuttles. Bangazitholi begibela kanzima futhi beze bedinge omunye umuntu ongabanceda ukuze bagibele.

Sasikhuluma kakhulu ngendlela edorobheni isiphithiphithi singakhona, nanokuthi ugcina usuzithola usenkingeni yokubanjwa inkunzi ngoba iningi labantu, kusuke kunabantu abaningi kakhulu, futhi nezokuphepha zisuke sezincane kakhulu.

Angizizwa ngiphephile neze ngoba izingozi kakhulukazi emgwaqeni zenzeka ebusuku, ikakhulukazi uma uhamba ngamabhasi noma uhamba ibanga elide ngebhasi.

Uma ngabe into enjalo isike yenzeka ngaphambilini, ngingayenza isiqiniseko sokuthi impahla yami ngiyibeka ngendlela okuwukuthi angeke ngizithole isilahleka. Ngingayibeka endaweni ebonakalayo engizokwazi ukuthi uma ngithi ngiyoyibheka ukuthi isasekhona ngiyithole ikhona.

I-Rea Vaya ingamabhasi kahulumeni eyafakwa, eyafakelwa abagibeli ukuze bakwazi ukuthi bagibele kangcono kunalaba abasebenzisa amatekisi, ngoba basuke bebebaningi kakhulu belinde namalayini amade kakhulu. Ngakho-ke i-Rea Vaya yayinciphisa leyo nto yokuthi abantu bangafiki after isikhathi eside emsebenzini nala besuke beye khona.

Ezinye izinsiza ezisuke zibe khona amatekisi noma okanye wuhlelo olungenile lokuhamba i-Bolt. Umuntu angazibizela yona elokhu ehleli endlini bese imthathe imise la efuna esuke efuna ukuya khona.

Ukuthi ngingenza isiqiniseko sokuthi abagibeli impahla yabo uma besuke bephethe impahla ayidabuki impahla yabo noma ilahleke.

Into yemigodi emigwaqeni yethu iye ingikhathaza kakhulu ngoba ile migodi iyona esikhathini esiningi evamise ukudala izingozi zemigwaqo ngoba imoto isuke ibaleka umgodi bese ingena ingene endleleni yenye imoto esuke izophambana nayo bese ziyashayisana lezo y'moto.

Uyazi mngani namhlanje ngenkathi ngigibele isitimela ngiya edolobheni, ngiye ngahlangana nomunye usisi ekhala ngokuthi ulahlekelwe umsebenzi. Ngapha unezingane ezimbili ezingena isikole futhi lapho ehlala khona uqashile uthi akazi uzokwenzenjani. Ngibe sengimululeka lo sisi ngamutshela ukuthi akukhona akukona ukuphela kwempilo lokhu. Ngase ngimupha izinombolo zocingo zomphathi wesinye isitolo esikhulu ngathi akashaye ucingo mhlawumbe kukhona angakuthola.